Motho ona o ne a kgutla mosebetsing horeng tsa shwalane. Mme ke mo a kopanang le dikweta ka renkeng tsa mo kwebetella tsa nka sohle mokotlaneng wa hae, a hloleha le ho ka thola thuso. Ka ha batho ba ne ba ise ba ile mahae, e le horeng tsa shwalane.

Maeto a mofuta o jwalo ha se hangata ke a rata ka lebaka ke lenana. Ho etsahala dikotsi tse ngata mmileng, mme ha batho ba le bangata dikotsi ke mo di hlahang haholo. Hobane re le batho ha re memelane mme batho ba rata ho etsa, e ka ba ya tseba.

Tjhe, ntate mokganni nna kannete, ke lefile mme ka hoba wena so o batla ho kgutlela morao. Nna ke tatile. Ke kopa tjhelete ya ka ke lefileng ka yona. Mme ke tla leka ho thola tekesi e nngwe e tlang nfihlisa mo ke yang. Ke a kgolwa re ra utlwana monghadi, ha se hampe.

Ho kganna ho tjena ha ho thabisi hoba ke hona ho bakang dikotsi mmileng. Bana ba ya hlokahala mmileng ka ho tjhaiswa ke dikoloi. Mme makoloi ana a kgannwa ka lebelo le hodimo. Mo e leng horeng ha a thula bana, bana ba hlokahala hanghang. Jwale ka tsela eo, ha ke thabele ho kganna hwa tsela e tjenang.

Bontate bo ntate ne ke siile sepalangwang sa ka monana. Na ha hona motho a se boneng? Ke kopa thuso. Ke kopa le nthuse bo ntate ke a kopa, sepalangwang sa ka ha ke se bone ebe se kae na? Ke kopa thuso.

Leetong la rona ka bese e babatsehang, re ya Durban. Ke ile ka bona maphele ka tlasa setulo. Mme ke ile ka ipotsa hore na ebe ho tlile jwang maphele anana a fihle mona ka tlasa setulo? Ha ka ke ka etsa morusu. Ke ile ka itholela itse ha re fihla mo re yang ka bitsetsa mokganni ka thokonyana, ka mo jwetsa ka seo ke se boneng. Mme ke kgolwa hore nang o laela taba eo hlooko. Hoba o itse ha re kgutlela morao, ka fumana maphele ao a se a le siko.

Setjhaba sa ka se setle ke hangata re bona bakganni ba ditekesi ba etsa seteraeke ba sa re jwetsa. Mme sena se beha tshebeletso ya rona tsietsing. Ke sa kopa hore ka Mantaha re leke ho kopanya di-bus-e. Mme di-bus-e tsena re sebedise tsona ho ya mesebetsing hore ma, batho bana ba kgannang matekesi ba bone hore nang le bona ba molemong wa rona. Ka baka leo, ha hona ditshoso tsena tse tla dula di le teng tsa hore batho ba seka palama matekesi.

Madume ho ya mohaleng ke letsetsa mona mabapi le ho fumanela nkgono ambulance. O tsietsehile haholo, o kwalana sefuba, ambulance re tla e emela ka tlasa kereke e kgolo ya Fora motseng wa makeneng. Ke a leboha.

Bontate ke tlile mona hobane ke le tshepile, ka tsamaya ka sebetsa ka thata hore ke tlise tjhelete ya ka ho lona. Empa ke mo le fihlang le nfetohela le mfa koloi ya skrapa. Koloi ya kgale, bontate nthwena ha e ntjha, ke ya kgale. Ke kopa tjhelete ya ka ke lo reka koloi motseng o mong.

Ke lokela ho fihla hora di le pedi pele sefofane se tsamaya. Hore ke kgone ho yo lekola mokotla e sale ka nako. Tjhe, ha ke tshabe ho palama sefofane hobane ke na le yona tabatabello eo ya ho se palama.

Bakganni ba matekesi ba tshwara dibetsa tse kotsi mme seo se etsa hore ba itshepe ha ba tsamaya mmileng. Sena se ka fediswa ka ho beha maponesa a mangata mmileng mona, hore ba kgone ho sheba makoloi ana ka hare hore na ha hona disebediswa tse kotsi mmileng ho batho na.

Dumela monghadi. Ke na le kopo ya ho ba mokganni wa kgwebo ya hao, hobane ke bone hore Uber ke khampani eo batho ba e ratang. Ebile hape ke bone hore nka sebedisa sepalangwang sa ka ho phethisa mosebetsi ona. Potso ya ka ke hore ebe ho ngodiswa jwang ho ba e mong wa bakganni ba lona? Nka thabela hlahisoleseding ya lona. Kea leboha.

Re ile ra tsamaya ka bese le ba lelapa mme ka beseng ka moo re ile ra fumana mokganni a motle a itshwereng hantle. Mme a re kgannela hantle tseleng mona, ka beseng ka moo hape re ile ra fumana dinwamaphodi, ra kgona ho ba monate mme ra fihla mo re yang re sa thola mathata afe kapa afe.